Mina Tsakani ndzi hleketa leswaku, loko ku va na ku kavanyeta ka mpfula vamapurasi swi va onhela ngopfu. Hikuva ntirho wa vona wu le masin'wini ntsena. Loko ku nga ngheneki masin'wini swi vula leswaku a ku na ntirho.

Ndlela leyinene leyi van'wapurasi va nga yi tirhisaka loko swi ta eka ku senga swiharhi. I ku va va kumeka va mbale swilo leswi swi nga ta va sirhelela ka swiharhi, va landzelela milawu yo senga swiharhi. Hikuva ku na swin'wanyana swihari a swi lavi ku khunguvanyisawa, swa kwata, swi nga kumeka swi kwata swi va raha. Va nga landzelela mindzilakanyo yo suka eka varhangeri va vona. Leswaku va endla yini kumbe va nga endli yini, ku kota ku va senga swiharhi kahle.

Mina Tsakani ndzi ehleketa leswaku miholo ya vona yi nga engeteleriwa hi ku va ngetelela ntirho na ku va tirhisa tiawara to hlayanyana, na ku va tirhisa hi masiku yo wisa ku fana ni Muqibela na Sonto. Mara ku nga fosteriwi munhu ku tirha hi masiku lawa. Munhu un'wana na un'wana loyi a lavaku ku kuma mali yo hlayanyana a nga tirha hi masiku mo wisa.

Tanihi van'wamapurasi hi nga endla leswaku hi cheleta misava hi ku ya hi masiku lama ma cheletiwaka ku cheleta na ku a na ku tlhogomela a swi laveki ku endliwa masiku hinkwawo. So tanihi van'wamapurasi, hi nga endla leswaku hi cheletela manyoro hi ku fanela, na ku endla timfanelo ta leswaku misava yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle.

Mimpfuno ya ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko eka swibyalabyariwa, i ku sungula hi lulamisela misava hi nga se za hi byala swo byariwa. Hi nga sungula hi ku yi chela manyoro, hi yi cheleta hi laha ku faneleke, ku kondza yi va kahle ku yi nga byariwa swibyariwa.

Mimpfuno ya ku dya swakudya leswi virisiweke, i ku swakudya leswi virisiweke swi pfuna no lwisana masocha ya miri. Swi pfuna no engetelela rihanyo lerinene, swi pfuna no engetelela masocha ya miri leswaku ya tirha eka miri wa munhu. Swi pfuna na leswaku, munhu a nga dyi swakudya leswi nga ta va swi ri na switsongwatsongwana hi tindlela to hambanahambana. Swakudya swo virisiwa hi swona swi nga na rihanyo lerinene emirini wa munhu.

Vuvabyi lebyi vanhu va nga byi kumaka eka swibyariwa swa le mapurasini i ti i ti-allergy. Swa kumeka u dya xilo hi mhaka ku xilo byariwa u kha u nga swi tivi ku a xi ku khomi kahle emirini wa wena. Se loko wo kumeka e dye xilo lexi nga ku khomeki kahle emirini wa wena, swi kahle ku i tsutsumela eswibedhlele leswi nga kusuhi na wena, i ya kuma vutshunguri.

Kokwani tinyawa leti nga emathinini na tinyawa letintshwa, ta fana. To hambana hi ku, leti nga mathinini ti rhange ti hundza hi le mavokweni ya vanhu lava kambelaka swakudya, va ti kambela va kuma leswaku ti kahle ku ti nga dyiwa hi vanhu. Kambe letintshwa, a ti kamberiwangi hi vanhu lava va nga na vutivi byo kambela swakudya. Hikokwalaho hinkwaswo i xilo xin'we, swa fana i tinyawa.

Tindlela leti tirhisiwaka ku endla byalwa bya ndhavuko. I ku va lava xilo xo chela lexikulu, ku tirhisiwa migayo, chukela koroni. Byalwa bya le makaya a byi bya ndhavuko a byi kamberiwanga hi vanhu lava va nga na na va nga na vutivi byo kambela swakudya vanhu vo ti endlela byalwa lebyiwani.

Loko a ndzi ri murimi, tindlela leti a ni ta ti tirhisa ku lulamisela nguva ya ndzhaka leyi taka hi leti. Loko lembe leri hi heta ku kha swibyariwa, i ku swo fana na swifaki, mahlonga ya swifaki ya tirhisiwa tanihi manyoro emasin'wini. Ma kahle ma kahle eka misava leyi lavekaka loko mi lava ku byala swimilana.

Loko misava leyi a ni yi tirhisa ku byala yi nga n'wi nyiki a swibyariwa swa kahle hikokwalaho ka ku cinca ka maxelo, a ndzi cinci ndhawu yo rimelo, ndzi cinca maendlelo hi ndlela leyi. Ndzi kuma manyoro ni ma cheletela ensin'wini ya mina, mati mo ringanela hi ku ya hi masiku lama ni fanekele ni cheleta hi wona. Ni vona na leswaku i swimilana swihi leswi swi nga ni vuyerisiki mbuyelo loko ni swi rimile. Ni nga cinca na swirimarimani Swibyalabyariwana, hi ringeta swintshwa.

Jamu leyi ndzi yi tsakelaka i ya pencisi. I jamu leyi ni nga kula ku kha ku tirhisiwa yona kaya. Van'wanyana a va yi hlayaku i jamu ya golidi. Jamu ya pencisi ni yi rhandza hikokwalaho ka ku mapencisi hi swin'wana swa mihandzu leyi ndzi yi rhandzaka hi mbilu na moya. Yi hlawulekile eka mina hikokwalaho ka ku a yi nyanganyi ku fana na letin'wana.

Hi mavonelo ya mina, swakudya leswi nga emathinini na leswi nga na ayisi a swi nandziki ku fana na leswintshwa. Hikuva minkarhi yin'wani, mi kuma leswaku leswi nga emathinini swi tshame nkarhi wo leha na leswi swa tiayisi swi tshama nkarhi wo leha ku nandziha loko ya ka swakudya ku ghina ku huma eka swona. Kambe leswintshwa swintshwa swa nandziha hikuva a swi fani na swa le mathinini, a swi hundzangi hi le ku kamberiweni, swi swi swi cheriwa swichelachelani. I swakudya leswi swi nga se za ku swi endliwa nchumu.

Tihuku ti endla matandza ti lava swakudya leswi faneleke. Xo sungula xilo xa nkoka eka miri wa swiharhi kumbe wa vanhu, i mati. Xa vumbirhi i swakudya swa tihuku leswi swi nga endleriwa ku swi dya hi tihuku.

Mihandzu leyi omisiweke yi heta nkarhi wo leha yi nga se bola. Kambe mihandzu leyi tengeke, eka tin'wana tindhawu a yi hlweli ku bola. Mina a ni vona ku ri miehleketo ya kahle, hikokwalaho ka ku mihandzu leyi omisiwaku hi xitalo yi heta nkarhi wo leha yi ri kona.

Van'wamapurasi hi minkarhi ya dyandza, va nga sungula tindlela to vekela tiphayiphi emasin'wini. Leswaku ku nga heli mati, misava yi nga omi, swimilana swi kuma mati hi laha ku fanelaka. Hikokwalaho ka ku dyandza ri hisa swimilana, kambe loko misava yi tshama yi kha yi tsakama swi kuma mati lama faneleke, a swi omi.

Swipimanyeto swin'wanyani leswi nga kona loko ku pimanisiwa swifuwo i ku, timbuti a ti karhati i ku fana na swifuwo leswin'wanyani. Ta ta risiwa, ti ya ti dyela nhoveni, ti dya, ti dya enhoveni. Xa xona loko i hlayisa timbuti, i ku ti nyika mati lama faneleke, na ku ti lavela swakudya hi minkarhi liya ya ya dyandza, ya swakudya swi kalaka. ku fana na na na misinya yi omaka hikwalaho ka ku hisa.

Xana mhaka leyo byala elawini yi tala ngopfu yi humelela eka tindhawu ta njhani naswona hikokwalaho ka yini vanhu va hlawula ndlela leyo byala mhaka leyo byala minkarhi yo tala yi humelela emadorobeni eti-location hi kona vanhu hi laha ku kumekaka tindhawu leti va byalaka elawini yi tata majarata van'wanyani va nga va nga tsakeli ku va majarata ya vona ya ri na misava ku ze va byala swi ta ta majarata van'wanyani va va kha va lava ku sasekisa majarata ya .

Mihandzu leyi a yi dyiwa hi vanhu va khale enhoveni leyi ndzi yi tivaka i macila, tintoma, mitsengasi makwakwa hi swona leswi ndzi tsundzuxaka swona ntsena swilo leswi swi na nkoka emirini ya hikuva xi aka masocha ya miri sa ka masocha ya miri swi swi endla leswaku vanhu va tshama mimiri ya vona yi hlayisekini.

Xana dyambu ri pfuna njhani eka dyambu ri pfuna leswaku swimilana swi va na rihanyo lerinene swi nga vuni swi tshama swi karhi swi humesa swimilani dyambu ri na nkoka ngopfu ehenhla ka swimilani hikuva swi kuma kona ti-protein to hambanana hambanana na ti-vitamin to hambanana hambanana eka dyambu.

Xana tiya leyi ndzi nga kula ndzi kha ndzi tiva leswaku ya tshungula mavabyi hi yi tiya leyi ni nga kula ni kha ni tiva leswaku yi tshungula mavabyi i tiya ya nhova tiya ya nhova hi kule hi kha hi tiva leswaku yi tshungula mavabyi yo hambananahambanana emirini ya vanhu vo hambana tiya leyi ya nwiwa hi vanhu va xisati na vanhu va xinuna eka vanhu va xinuna yi pfuna ngopfu yi tshungula mavabyi na loko n'wanuna wo kumeka a hlangane na n'wasati wo ka a nga ri kahle ya tshungula.

Ku xava homu a ku ri ku hunguta ndlala emutini vana a va dya masi wa tiphina hi byeli hi ndlela ya khale yo senga masi ya homu ku a ku endlisiwa ku yini, khale loko ku la ku sengiwa homu a va fanekele va yi boha va yi boha milenge ene khale axivaleni a ku nghena vanhu va xinuna ntsena vanhu va xisati a va nga ngheni a va yi boha ivi va yi senga va yi senga.

swihi swilo leswikulu swa Afrika-Dzonga leswi rhumeriwaka ematikweni mambe swa vurimi swilo leswi rhumeriwaku ematikweni mambe swa vurimi swa suka laha eAfrika-Dzonga i timbewu to hambananahambanana na vurimi leswi ku rimisiwaku xiswona hi swona.

Vona ka mina swirhapa swa vaaki swi nga antswisa vuxaka hi ndlela leyi exikarhi ka swirho swa vaaki vaaki va nga lava nga na swirhapa va nga hlangana endhawini yin'we va nyikana mavonelo ya leswaku vona va swi kotisa ku yini ku va va endla leswaku swimilani swa vona swi tshama swi hlayisekile na leswaku swi kota ku humesa ntshovelo lowunene.

Hi ku ya hi vutivi bya mina vurimi bya le bya le madorobeni i ku va vanhu masiku lama se va ti byalela matamatisi, tinyala, ti-beetroot, ti-carrots-o na ku va va kota ku ti cheletela swimilani swa vona hi tiphayiphi hambi ku nga ri ku ne ni mpfula ku ri minkarhi ya ya madyandza vanhu va kota ku va va ri na miroho, matamatisi, tinyala, ti-carrots-o tibitiruti, ti-green pepper swilo swo hambanana leswi byaliwaka eswirhapeni swa le kaya.

Hi tihi tipholisi ta vurimi leti nga seketelaka van'wamapurasi lavatsongo eku hunguteni ka vusweti, tipholisi ta vurimi ti nga seketela van'wapurasi lavatsongo hikuva nyika ti-tender-a ta ku yisa swibyaliwa etindhawini to karhi tithendara leti ti nga endla na leswaku va thola vanhu vo tirha eka mapurasi ma vona vona leswaku ku hunguteka nhlayo ya vanhu lava nga lo tshama emakaya va nga ri ku endleni ka nchumu.

Xivangelo lexi endlaka leswaku van'wamapurasi vo tala va hambeta va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo eka mbango hambileswi va tivaka makhombo lama i ku cinca ka ka maxelo minkarhi yin'wanyani maxelo ma cinca hikwalaho ka ku ku va na minkarhi ya madyandza laha ku nga ku hisaku swimilani swi thyaku se van'wamapurasi va tirhisa tikhemikhali ku va va endla leswaku swi swi swi swimilani swa vona swi nga tshwi.

ntanga wa muganga wu na mbuyelo wa njhani eka vaakatiko ntanga wa muganga wu na mbuyelo hi ndlela leyi, vanhu va kota ku ya rima hi ku hambanahambana ka vona va kota no no pfunana ku ya hlakula emasin'wini leswaku va kota ku tshovela mihandzu leyinene vanhu loko va rima va tele na swi tshovela tshoveliwa swa kona swi va swi tele.

Muxaka lowu nga endleriwa ku hlayisa mati lawa ya faneleke ku nga swidziva, mathangi, swihlovo na madamu i ku ka ku nga cheriwi thyaka endzeni ka swilo leswi swo hlayisa mati, thyaka ku nga va ku ri swakudya leswi nga dyiwa swi sele ti-pampers, thyaka leri hlengeletiwaku emimitini i maendlelo lama nga endliwaka leswaku mati lawa ya tshama ya hlayisekile hi minkarhi hinkwayo.

Mpfula yi khumba ku hlawula swibyariwa hi varimi minkarhi yin'wani loko mpfula yi ne swinene swi endla leswaku swi ri swi ri swi swibyariwa swin'wanyana swi nga mili kahle hikuva swin'wanyana a swi lavi mati yo tala.

Swibyariwa swa GMO swi hlanganisiwa njhani na thekinoloji ya vurimi bya precision, swi hlanganisiwa hi hi ku va swi hlanganisiwa leswaku swi humesa swimilana swa kahle swi endlela leswaku na swimilana swi mila kahle hi ku ya hi ku fanela.

Loko mbewu yi nga kamberiwanga hi ku hetiseka a yi humesi swibyariwa leswinene loko munhu a lava ku byala i fane a sungula a kambisisa mbewu ya yena hi ku hetiseka a kambisisa leswaku a ku na timbewu leti nga onhaka a ti susa ke.

Hi ku ya hi mavonelo ya mina na vutivi bya mina a ndzi tivi ku ri na xilaveko xa ku basisiwa ka mati kumbe ku sefa leswaku ku ta tirhisiwa eka vurimi, swi swimilana swimilana swo ti lavela mati mo ka ma nga ri na xisibi leswaku ya ngafi hikuva mati ya xisibi ya dlaya swimilana.

Agricultural activities ti-agricultural activities to tala ti dyondzisa vana ni vantshwa hi vurimi ku hambanahambana ka vurimi ka swimilana yi na nkoka etlhelo ro dyondzisa vantshwa vurimi.

Ku endla swirhapa endzhaku ka yindlu a swi hlayisekanga, swimilana swin'wanyana a swi na timitsu ta kahle swi na timitsu letiyani to ti kula ngopfu ti famba ehansi ka misava hi ku ya hi swivulavulo timitsu ti pandza tiyindlu, a swi kahle a swi hlayisekanga ku byala swimilana endzhaku ka yindlu.

Swikombiso leswi kombisaka xiphiqo xa switsotswana eka swibyariwa i ku va swibyariwa swi dyiwa, swibyariwa leswi dyiwaka hi switsotswana hi minkarhi yo tala i mavele mavele mi karhi yin'wanyana wa kuma ma dyiwile emasin'wini hi switsotswana leswi swi endlaka leswaku mavele ya nga kuli kahle.

Makhombo lawa fambisanaka na swakudya leswi nga mathinini i ku va swin'wanyani swa swa swakudya leswi nga mathinini mathini minkarhi yin'wanyana ya va ya ri na poison, poison a yi kahle emirini wa munhu ya dlaya.

Xo sungula a swi fanelanga leswaku munhu un'wana na un'wanyana wa la tikweni a thola munhu wa le handle ku va a n'wi tirhela laha tikweni ra hina mintirho ya kala hikuva mintirho yi nyikiwa vahlampfa, hi ku vona ka mina eya swi fanerile hikuva vanhu lavaya ve le matikweni ma le handle a va lolohi ku fana na hina maAfrika-Dzonga, va endla ntirho wun'wana na wun'wanyana hi ku hetiseka.

Swiambalo swi nga hlayisiwa njhani leswaku swi hlayisiwa nkarhi wo leha, loko u lava ku hlayisa swiambalo nkarhi wo leha u fanekele u va na swiambalo swo hambananahambanana swo tirha hi swona swo tshama hi swona swo fambafamba hi swona u nga vi na swiambalo swin'we swo u swi tirhisa kun'wana na kun'wana laha i yaku kona.

Xana u langutana njhani na ku onhaka ka switirhisiwa hi nguva yo byala tanihi hi murimi, loko ku onhaka switirhisiwa hi nkarhi wo byala ndzi endla leswaku ndzi vona leswaku ku kumeka switirhisiwa swin'wanyani leswaku ku nga phazamiseki vurimi byi vurimi byi nga yimi hikwalaho ka ku onhaka ka switirhisiwa.

Hi mitirho ya ndhavuko kumbe ya rimbewu leyi khumbaka leswaku i mani loyi a endlaka ntirho wihi, mitirho ya ndhavuko leyi hlawulaka i mintirho yo sweka, ku sweka no kukula hi swona swi hlawulaka rimbewu hi mikarhi yo tala vavasati hi vona va endlaka mitirho leyi vavanuna va endla mitirho ya le handle.